Mo setsong sa heso re apara.

Ee, se se bontsha gore motho o itlotla jang ka setso sa kwa gabo. Ke selo se se siameng gore motho a apare diaparo tsa setso mo meletlong e tshwanang le di , ya go tshwana le di-conference tse di farologaneng ka jalo go botlhokwa gore motho a apare diaparo tsa setso go bontsha gore o a ikgantsha ebile o motlotlo ka setso sa kwa gabo.

Moaparo wa setso o ke bonang gore o montle ke moaparo wa ba ma-Tsonga. Moaparo wa bona o bontsha tlotlo, o bontsha le bontlhomphehi mo mothong.

Ee, ke nagana jalo gonne bontsi ba ba rata go apara dilo tse ba di boneng empa ka tsela e farologaneng jaaka tse di aparang ke batho ba di ba ditso tse e leng ma-Zulu le ma-Xhosa. So, bašwa mo nakong ya gompieno ba fetotse tsela e diaparong tse tsa setso di leng ka teng ba dira ka mokgwa ka mokgwa wa fashion-e ya segompieno.

Ma-Zulu wa bona ka go ntsha matswele, mme ba apere dipheta mo molaleng. Ma-Tsonga ba apara le masela fa godimo.

Go ya ka ditso tse dingwe mosadi e fa a fetsa go nyala o tshwanetse go apara di-skirt tse di leele. A thibe mmele, matsogo ga a tshwanela go bonwa ke ope ka ntle le monna wa gagwe.

Diaparo tsa setso. Setso sa Setswana di diriwa ka letlalo la kgomo. Ke itse ke itse le ditlhako tsa teng ke tsa maboya.

Kamano ya kamano e leng teng magareng ga setso le diaparo tsa basadi. Ke gore go mo ditsong tse mo setsong sa Setswana basadi ba tshwanetse go apara tse di leele go bontsha gore ba tlhompha mmele wa bone ke se ke se tlhaloganyang ka kamano e.

Ke bona e le dilo tse pedi tse di farologaneng gonne mo nakong ya segompieno. Batjha ba ithatela go apara diaparo tsa fashion-e le mo letsatsing le mo malatsing a tshwanang le heritage day. Ga ba rate go apara diaparo tsa setso ke ka ke reng ke dilo tse di farologaneng.

Ka tsela e ke tlhaloganyang potso ke gore potso e . Setso se sengwe le sengwe se tlhotlheletsa basadi hore ba bangwe ka tsela e ka tsela e e rileng go tshwana le ka . Ba tlhotlheletsa hore fa o le mosetsana o tshwanela, o tshwanetse go ntsha matswela ya kwa ntle mme ditso tse dingwe ha di dumelane le seo.

Go le gantsi banna ga ba rate dilo tsa mmala e mentsi, fela basadi ba rata dilo tsa mmala e mentsi ntsi. O fitlhela basadi ba reka dilo tse di pink-i fela banna ka bontsi ba ithatela mmala e e didimetseng. Go tshwana le setlha, bosweu. Ee, ke tsone tse ba di ratang ka bontsi. Fela banyana rata ko mmala e farologaneng ka fitlhela motho apere apere seaparo se botala se se tala ke ka jewa ke ka fao o fitlhela mo dishopong diaparo tsa tsa basadi di le di na le mmala mala e farologaneng e mentsi fela tsa banna e le mmala e itlhametsweng ke tlhaloganyana jalo.